Nka kgothaletsa batjha bana hore ba eme ba tsamaye ba lo ikwetlisa, ka ho ikwetlisa ke senotlolo sa katleho. E o ruta mamello, e o ruta boikarabelo le ho phehella, ha ho natswe mathata ao a tobaneng le ona. Ho ikwetlisa ho thusa ho laola maikutlo a kang ho teneha, ho dieha ho etsa dintho, motho ya ikwetlisang a ka tshetjwa ke ba bang, ho ikwetlisa ho bopa botshepehi le boikarabelo, ho ikwetlisa, ho ntlafatsa bophelo. O ka o thusa ho ja hantle le ho robala ka nako, ho ikwetlisa ho etsa hore o fihlelle ditabatabelo tsa hao tseo no di behile.

Nka mo kgothatsa ka hore ha batla ho kenela tlhodisano, o lokela hore a ikemisetse ka pelo le monahano. Tlhodisano e hloka hore a bontshe bokgoni boo a nang le bona. Nka mo eletsa hape ka hore a ikwetlise haholo, boiphihlelo bo tla ka ho ikwetlisa, a tlwaetse ho ikwetlisa letsatsi le leng le le leng ho fihlela tlhodisano e fihla, mme a ikwetlise ka seo tlhodisano e tla bang ka sona, mme mhlomong nka mo kgothaletsa a bane le boitshepo nakong ya tlhodisano, mme a ipone atlehile e le yena mohlodi wa tlhodisano. Ka ha sena se tla mo thusa haholo hore a ipone a le makgaola la kgang, nka mo eletsa ka hore a shebe tshehetso ya hae moo e leng teng, ha batho ba mo fa tshehetso e be ona matla a hae, ka ha tshehetso ke matla a mang kapa mang.

Sebapadi sena se ke ratang ho bua ka sona, se tseba bolo haholo, mme se na le talente. Ha bapale bolo jwalo ka dibapadi tse ding, ha tshwara bolo wa bona mokgwa wa hae o ikgethile, mme o etsa le sehlopha se dule sehlola ka dinako tsohle. O etsa sehlopha le tlasa kgatello se sebetse ha monate, ke ka hoo ke ratang sebapadi sena, mme ke tla dula ke bua ka sona, mme ke tla dula ke se tsheheditse ka dinako tsohle.

Nka ikutlwa ke le bohloko haholo, hommeng ke be ke time le papadi ya game. Ha ho se jwalo, e tla nqobella ke etse qeto eo ke sa batleng ho e etsa, e le ho reka data ka banka, e leng yona tabeng ya tshohanyetso, ho nka tjhelete ya tshohanyetso ho reka data hore re tsebe ho qetella papadi ya hao. Nka ikutlwa ke le bohloko haholo, mme nka nka qeto ya hore ke e kwale kapa yona ho e tima kapa ke tlohelle hona ho bapala.

Ke ikutlwa ke kgotsofetse haholo ha ke bapala di-game founung, hobane ha ke bone phapang pakeng tsa founu le yona computer. Ka phone o ka kgona le hore o no bapale o ntso dutse ka dikobong, o ka kgona hore o bapale o lo ka koloi, o ka kgona hore o bapale o lo ka toropong. Phone eo beha monyetleng o motle hore o bapale.

Nka thabela ho bona dibaka tse kareng di-gym, e leng tsona dibaka tsa boikwetliso. Ebe tsena tsa mohao e bele tsa ka ntle, mme mabala a dipapadi tsa bolo, rugby cricket, tenese le ona a lokiswe hore batho ba kgone ho bapala papadi tsa bona ka ho fapana. Sena se ka fihlella ha re ka ikopanya, rona re le motsana wa mahaeng, ra romella lengolo ho masepala mo re ngotseng tletlebo tsa rona kapa tsona dillo tsa rona, mme sena.

Dipapadi tse ding tse ka bang teng, e ka ba dipapadi tse ka reng chess, morabaraba, skipping, papadi ya tenese, netball. E be ba papadi tsa thuto, papadi tsa thuto di kenyeletsa bo spelling competition le tse ding tse ngatangata.

Naha ena e tena e le yona e tshwarang marathon wa mofuta ona feela, ka lebaka la hore e na le bokgoni ba hore e ka tshwara marathon o moholo jwalo ka ona. Lebaka ke hore naha ena e kgona ho hohela bahahlaudi le tsa tsetelo, sena se thusa naha ena ka hore, batho ba tlileng maratho-neng ho tswa dinaheng tse ka ntle ba siye tjhelete ka mokgwa wa ho ja mona dibakeng tsa rona tsa ho ja le dibakeng tsa rona tsa ho robala. Sena se etsa hore moruo wa rona o phahame, mme naha ipeha mmapang kapo hona pepeneneng lefatshe ka bophara, ho bontsha hore yona ke naha e tsebang ho hlokomela bahahlaodi, mme ba dule ba bolokehile ka dinako tsohle, mme sena se thusa naha haholo.

Batjha hore dipapadi ke ntho tse bohlokwa bophelong ba motho. Di ruta motho boitshwaro bo botle, di rute motho tshwarelo, di rute motho boitumelo a dumele ho yena, mme dipapadi di ka thusa ho matlafatsa mmele, tsa thusa masapo le mesifa, mme e tla o thusa hore o qobe malwetse a ka reng kankere, ho nona le lefu la pelo, mme dipapadi di ka o thodiswa mosebetsi, o ka fumana mosebetsi ka dipapadi. Ha o ka bapala hantle, wa ntsha talente ya hao, o ka ithola o bapalla sehlopha se seholo se kare Kaizer Chiefs kapa yona Orlando Pirates, mme wa ithola o atlehile bophelong. Dipapadi ke ntho e bohlokwa haholo bophelong ba motho.